Xa ufuna i-inshorensi yokufumana unyango xa uleliswe esibhedlele uye uthi wakugula ufunele i-private ambulance okanye imoto yonyango olusecaleni ethathwa ikuse esibhedlele, ufumana unyango ngokukhawuleza. Awukhuphi mali epokotheni yakho kutsalwa kulaa mali ye-inshorensi. Loo nto inceda ukuba noba kunzima kanjani kwezemali wena olwakho unyango lube lulungiselelwe kwaye ufumana olona nyango lusemgangathweni ophezulu nolukhawulezileyo.

Indlela esisebenza ngayo isipaji sedijithali sinceda ukuba uthumelela umntu imali nokuba akanalo ikhadi lebhanki. Laa eWallet inceda yehlisa nendlela yokuthi ukhuthuzwe. Uye uthi xa une-ephu yebhanka uthathe ngokwenzela umntu, umfakele imali nokuba unalo ikhadi nokuba akanalo ikhadi. Ayinazo ii-charges eziphezulu okanye iimali ekufuneka uzibhatale. Yenza izinto zibe lula futhi xa uyoyikhupha laa mali ebhankini awudingi kwakhadi, ifuna nje i-number yakho nemali efakiweyo nepini.

Kweli xesha langoku wonke umntu unomasingcwabane athi afakwe kuye. Loo nto ayimbizeli kufa kwaye ingamshwabuleli ukuba akhawuleze afe. Inceda ukuba umntu afihlwe ngendlela enesidima kwaye angadleki epokothweni yakhe. Amaxesha awafani, ngamanye amaxesha umntu usutywa kukufa engenamali. Ngokufakwa kumasingcwabane yenzela ukuba mhla wathi walandulela eli, ukwazi ukufihlwa ngokusesidimeni, kungasokolwa, kungabikho zindleko ekufuneka uzikhuphe ngelo xesha.

Eyona nto yenza abantu baquqe bebuyelela koomatshonisa kukuba kwezemali kunzima kwaye oomatshonisa abafuni zinto zinintsi njengeminye efana neebhanki. Oomatshonisa bathatha nje i-ID nekhadi lakho bakugcinele. Yiloo nto yenza abantu babone kulula ukuya bequqelela koomatshonisa. Futhi uthi umntu ephinda esiya kwinyanga elandelayo abe ebhatala elo tyala, kungabikho mali ashiyeke nayo, aphinde abone kungcono ukuba aboleke kumatshonisa kwakhona.

Ndingamcebisa ukuba makakhethe i-pension fund, umhlalaphantsi, leyo mali endiyaziyo ukubana izamqhuba ade abe uyawushiya umhlaba. Yona ikuthi chu, ufumana imali ngenyanga nenyanga uze ube uyasweleka. Ayikuyeki esithubeni, ayifani nezinye kwaye ikwanazo neengenelelo xa ufuna uzikhetha ezifana ne-medical aid, uncedo lwempilo, nezinye. Kwaye yimali eyoneleyo engakwazi ukubana iingxaki zakhe zonke ngenyanga iziqoshelise.

Ukuvula ibhanka ingakumbi xa uqala umsebenzi omtsha kulungile futhi kuluncedo kuba kuneengenelo ezinintsi ezifana nokonga imali, apho uye ubane uthatha imali encinci uyivalele kwenye iakhawunti yakho yebhenki. Loo mali iye ibe nenzala ebana uyifumana, kancinci kancinci iyenyuka iyakhula. Kuthi kufika elo xesha ofuna uyikhupha ngalo ibe seyingasalingani nakuqala, seyinenzala ethe yayifumana ngeli xesha obuyivalele ngalo.

Kufuneka umntu aqale ajonge iimpepha zomnikazi wemoto nemoto ukuba ziyadibana na, futhi iimpepha usenazo zonke na umntu lo ukuthengisela imoto. Okwesibini, kujongwe ukuba imoto le ayebiwanga na. Okwesithathu, dibana nomntu owazi imoto ozokuthi akucebise akujongele ukuba imoto isesemgangathweni olungileyo na, kwaye isasebenza na. Nemali ethengiswa ngayo, iyangqinelana na nexesha imoto elihleliyo, kungabikho mntu uqhathekayo.